Ee, ke ntho e nepahetseng, bana ba banyane ba iphumana ba bile le bo kgatjhane bo sa rerwang. Mme ke dipalo tse hodimo tsa bana ba bang le mokgatjhane bo sa rerwang ka lebaka la ho hloka tsebo ya hore na ba ka thibela mokgatjhane bo sa rerwang jwang? Mme e ka kgona ba tsebe ka taba e ba sa le banyane dilemong, ba tsebe ho kgona ho ho e qoba.

Dipetleleng tsa mahaeng ke hlokometse hore ho na le phokolo ya baoki. Baoki ba banyane ka dipalo mme e be bakudi bona ba bangata. Jwale phokolo ya baoki e etsa hore ba sitwe ho fihlella bakudi ka nako. Hape ho boetse hape ho na le phokolo ya ditlhare. Bakudi ba kgutla dipetleleng, ba sa fumana ditlhare hobane di di siko, mme sena se entse ke seka ikutlwa hantl. Ha se ka sa ndula hantle moyeng,

Ke ile ka ikutlwa ke sa thaba ho hang, hobane le nna ke ne ke ke utlwisisa hore ke bohlasweng ba sepetlele ho bona hore mafura ha a lekana leeto.

Maqheku a ka fuwa thupelo e nepahetseng ya hore na dipidisi ba di nwe jwang, le hore na ba di nke ka nako e feng? Le ho ba bontsha bohlokwa ba nwa dipidisi ka nako.

Nka tlaleha setsing, lebenkele leo setsing sa bophelo. E le ho ba hlokomedisa ka ketsahalo eo e ntse e etsahala.

Seo se le sa mpakela kgatello ya maikutlo. Ho bohlokwa hore motho no kopane le ba bang, e le ho tjhorisa kelello.

Ee ho ka etsahala, mehlobo e meng e tletse fela ho tla etsa tjhelete kwano, e sa tsotellehe hore na e beha maphelo a rona tsietsing ha kae?

Nka kopana le mookamedi wa lefapha la bophelo, ke ilo mmotsa hore na ke taba e lokelehileng ya hore re rekisetswe meriana, ntle le hore re e fumane sepetlele.

Nka mmotsa dipotso tse kareng na. Nka tseba jwang hore na ke ntse ke etsa tse nepahetseng? Hape nka emisa phallo ya madi jwang? Nka boetse ka mmotsa hore na, ke ding tse hlokahalang ka hara first aid kit ya ka?

Nka ba dumella ba fete, mme nka etsa hore ha ke fihla mosebetsing ke hlalose hore batho ba bokowa ba ne ba le bangata. Mme ke ya tshepa hore le bona ba a tseba hore batho ba bokowa, ba hloka ho feta line-ng, ba seke ba fodiswa line.

Ke tla reka mofuta wa meriana wa ka e ke e tlwaetseng.

Ke dumellana le bona, ngwana ya jang di matlafatse, o tla ba o tla, e tla etsa hore a dula a sa kgathala sekolong. Mme e tla etsa hore a dula a mametse ka sekolong. Hape e etsa ngwana a sa kuling, ngwana ha a sa kuli, seo se bolela o tla kgona ho kena sekolo hantle, ho sena tshitiso ya letho. Mme a kgone ho pasa hantle.

O ka nwa prep ha e ba o kopane le motho o sa tsebeng boemo ba hae. Mme o e nwa matsatsi a mashome a mararo, e le hore e bolae kokwana e keneng mmeleng wa hao. O ka boetse hape wa thibela HIV ka ho sebedisa dikgohlopo ha o kopana le motho, kapa hona ho se etse thobalano e sa sireletsehang.

Ha hona tsela e jwalo, mme le batho ba jwalo ha ba hirwa ka bongata.

Ke tseba kgamane, moriana o thweng kgamane. O thusa ho fana ka matla, e fana ka mafolofolo ho motho a tebetetseng pelo.

Ke hlokometse hore diambulance ha di ngata dipetlele. Mme o tla thola hore ambulance tse ding, di e be dilo thusa batho ba bang. Mme ho engwelwe yona eo hore re kgutle, e tsebe ho fetela nqe nngwe hape.

Mehato eo e thusa haholo hore motho, ha se a itebetse a ntse a nwa jwala, ha a sheba leboteng. A nto hopola hore o beha bophelo ba hae tlokotsing. Mme seo se ka mo kenya letswalo hore a qetelletse a tlohetse ntho eo a ntseng a e etsa.

O ka thola tshwaetso ka hore o be le o be pela motho a nang le tshwaetso, ya kgwehlelang. Mme o ka tseba hore o na le tshwaetso ka hore o iphumane o kgwehlela, o boetse hape o na le hloho e sa foleng, o fufulelwa bosiu, o na le bohloko ba ka sefubeng, o bile o sena matla. O sena takatso ya dijo mme o sa utlwi le monko wa dijo.

Kliniki e haufi le nna e nkgothaletsa hore o ka etsa diteko tse jwalo, bonyane ha bedi ka selemo. Ee, ke na le ho di etsa.

O ka qoba HIV ka ho ka ho se etsa thobalano e sa sireletsehang. Dula o sebedisa dikgohlopo nako yohle ha o etsa thobalano. O ka boetse hape wa dula o nwa di-prep hore hore tshwaetso e se fetele ho wena.

Boholo ba batho, bo otlwa ke ditlhong ho wa lata dipidisi. Ba tshaba ho bonwa ba lata dipidisi tsa ARV.

Nna ke kgolwa hore, meriana setso e ya sebetsa, ha o na le tsebo ka yona. Mme o tseba hore na e sebetsa jwang? E sebetsana le eng?

Nka bona hore o fumana dipidisi tsa hae hantle? O nwa dipidisi tsa hae hantle? Mme o ntse a hlokomelehile. E le hore a seke a iphumana a kgesehile kapo setjhabeng. Le yena re monke e ntse e le motho.

Nka kgathala matla, ka ipotsa hore na o tseba eng seo rona batswadi re sa se tsebeng ka dijo tseo? Le hore na, o boneng dijong tseo, tse etsang hore a seke a di tshepa hore ngwana hae yena a di je?

Nka mo kgothaletsa ho tswela pele a ntse a nwa dipidisi tsa hae hantle, le hore a je hantle, le hore a ikwetlise, le hore a se ke a iphumane a tjhentjhile batho ba a robalanang le bona. A robale le motho a le mong, hobane ha a ntse a robala hohle le batho ba fapaneng, e diela sesole sa hae sa mmele. Le hore jwale ka ha o sa na le HIV, ha ho bolella hore a tlohele ho itshireletsa ha a robala le batho.

Nka hlahisa tlhahiso fela ya hore, re tsebise matitjhere hore ha ho bile le taba e ka reng eo, ba no re e tsebise. Ho etsetsa hore re tsebe hore bana ba fuwe di-contraceptives, ho etsetsa hore ha ba fihla hae re bafe tataiso ya hore na di sebetsa jwang? Mme hape re tsebe hore se ba qadile ho di sebedisa.

Ee, ke ya kgotsofala. Di ya bonahala, mme ho bobebe ho di bona le ha o feta ka tsela fela.

Dirapa tseo, di tlo ba thusa ka tsa bophelo bo nepahetseng.

Ditsebi di e be di hlokometse hore tseo, e e be le tsona sesosa sa siki. Mme hape di e be di kgothaletsa hore a di tlohele, e le hore ditlhare tsa a tla di fuwa, di sebetse hantle ntle le tshitiso ya letho.

Ke ile sepetlele, empa ha ke ya kgona ho thuswa, lebaka ke hore ke bone batho ba bang ba fetisetswa ka pele, ba kgona ho thuswa ka pele. Empa rona ho se na le motho a re natsanh hore thusa. Ha ke tsebe na seo na ne se bakwa ke eng? Ha re ka ra fumana tlhalosetso mabapi le taba eo.

Nka mo kgothaletsa ho ya sepetlele, hobane seo a ntseng a senwa, ha a na bonnete ba hore na e fela se tla mo thusa, le hore na fela e le meriana e lokolohileng na? Mme nka mo kgothaletsa hore a ye sepetleleng e sa le ka nako, a tsebe ho kgona ho thuswa. Le hore a be le bonnete ba hore, o ntsa latela methathe e nepahetseng.

Di ngaka tsa mmuso le tsona, di ntse di sebetsa haholo ho thusa metsofe. Ha se hakalo ho hlokahalang hore ba ka ba ba ya poraefeteng, se ka mpa sa thusa haholo ke hore. Metsofe e se fodi di-line ha di fihla ngakeng tsa mmuso, ho ba boholo ba nako, line di ba ngata ngakeng tsa mmuso. Mme ba thuswe ka pele ha ba fihla.

Kgotso mme, ke ne ke tlile shopong ke ke tlo reka meriana. Empa jwale ke fumana hore ditjeho tsa meriyana e, di mphahametse haholo. Mme ha ke tlo kgona hore ke e reke, ke tlo kgutla ke sa e reka. Ke kopa hore, ha ho ka ha kgonahala, o tlo nthuse hore ke tle ke e fumane. Ke ya leboha.